Ukushintshashintsha kwesimo sezulu kudalwa yini na? Kudalwa izinto ezishiswa la emhlabeni zehlele zikhuphukiee emkhathini. Uma zifika emkhathini-ke zifike zidale umonakalo kulokhu esikubiza ngokuthi ngolimi lwasemzini i-ozone layer. Monakalo muni lo odalekayo, udalwa yini? Lo monakalo uma udaleka wenza ukuthi kube ngathi kugqobhokile kusho ukuthi le ozone layer ifana nento egqobhokile ngoba thina angithi la sishisa lokhu esikubiza ngama-fossil fuel, okusho ukuthi nalamalahle ashiswa uma kuphelwa ugesi ophethulomu lo esiwuthela ezimotweni. Zonke lezo zinto ukuze zisebenze, kufanele zishe. Uma zisha, leyo ntuthu enyukelayo emkhathini iyona edala lowo monakalo, bese i-ozone layer ayisakwazi ukusivikela, isiyamukela noma isiphi isimo sezulu.

Uma sikhuluma ngezolimo ezibizwa nge-hydroponic sikhuluma ngezolimo ezifaka amanzi, okusho ukuthi ulima into oyilimayo ibe semanzini anomsoco, ingalinywanga noma ingatshalwanga emhlabathini. Ukuze ukwazi ukugcina izitshalo zakho ezitshalwe ngohlobo lwe-hydroponic zinomsoco, kuye kudingeke ukuthi uthenge ukudla kwezitshalo okuye kube ngendlela yokuthi kungamanzi uyakuthela emanzini lawa ahamba ngalamapayipi la otshale khona lezi tshalo zakho. Enye indlela futhi engasetshenziswa ukuthi ufake ithanki lenhlanvu lenhlanzi ngoba iy'nhlanzi uma ngabe zithole ukudla kwazo, ilokhu ezikukhipha kuzona, kuba ukudla okuwumsoco ezitshalweni.

Uma uzoqala ukufuya izinkukhu edolobheni, mngani wami, into ebalulekile yokuqala okumele uyenze ukuthi uthole imvume kumasipala ngoba umasipala nomasipala unemigomo nemibandela yakhe ukuthi uma ngabe ufuna ukufuya engabe inkukhu engabe imbuzi noma ngabe yini, yikuphi okumele ukulandele. Le mvume iyona ezokutshela-ke ukuthi iy'nkukhu ongakwazi ukuthi ezifuye zinkukhu ezingaki. Okumele ukucabange ukuthi ngoba la edolobheni sakhile nje omakhelwane baseduze, sekufuneka ngabe uma uyitholile leyo mvume ucabange ukuthi izinkukhu okokuqala zinomsindo okwesibili ziye zibe nephunga uma ngabe indlu yazo ingahlanzwa kahle. Okusho ukuthi ezinye zey'nqinamba lezo ofuze obhekene nazo, okusho ukuthi kumele ube nomuntu noma wena uyinikezele ekuthenini indlu yazo uzoyihlanza njalo, kanti futhi nomakhelwane yini ozoyisho kubona ngalo msindo ozoba khona.

Ukushoda kwamanzi kuyinkinga kakhulu isikakhulukazi ezweni lethu ngoba liyaziwa ukuthi line nkinga yamanzi. Ukuze abalimi begweme ukumoshwa kwamanzi emapulazini abo, okokuqala okumele bakwazi ukuthi babheke ukuthi amanzi asebenza kuphi kakhulu. Yiziphi izindawo ezisebenzisa amanzi kakhulu? Ngoba ngeke bekwazi ukulungisa inkinga yokusebenza kakhulu kwamanzi bengazi ukuthi asebenza kuphi. Uma sebetholile ukuthi asebenza kuphi amanzi, sebengaqala-ke babeke imigomo nemibandela engabe asetshenziswa kakhulu endaweni la kuhlala khona abantu la emasimini la abadlela khona okusho ukuthi mhlawumpe abantu abashiye bevule iy'mpompi bengazivali amanzi achitheke . Kusho ukuthi sekufuna bahlale phansi, bafundise abasebenzi ngendlela ekahle yokuphatha amanzi ukuze amanzi engamosheki .

Ukuntula kwamanzi kuthanda ukuba inkinga, ikakhulukazi ngoba sesiphila esikhathini lapho ukushintshashintsha kwesimo sezulu kwenza izinto zibe nzima kangangangokuthi nasemadolobheni abantu kanye ney'mboni ezinkulu sebeqhudelana ngamanzi. Engiyibona ngazuthi kuba inkinga kakhulu ukuthi abantu bayasuka emakhaya bonke bayogcwala emadolobheni. Ukugcwala kwabantu emadolobheni kwenza ukuthi amanzi abekade ezonela imbijana le esemadolobheni, angabe esanela ngoba wonke umuntu nosemakhaya uwashiyile amanzi anelayo emakhaya, wayohlala emadolobheni. Isisombululo salokho-ke ukuthi kungagcini kuphela ngokuthi kuzosetshenziswa amanzi asuke emadanyini nasemifuleni kodwa kumbiwe namanzi asuka phansi.

Awukho umthelela otheni ngokuthi kukhiqizwe ukudla imvelo kufakwe ethinini noma kube yiqhwa, ngaphandle kokuthi mhlambe imvelo iyasindeka. Ngani na? Ngoba uma ubuka nje inhlanzi sihambe sidobe inhlanzi ingakabikho lento yokufaka ethinini noma yeqhwa, bezidontshwa inhlanzi zibeningi ezinye zomiswe, kodwa, ekugcineni uthole ukuthi ziyabola zingakaze yisetshenziswe. Lokho bekusho ukuthi sekufuna kubuyelwe kuyodotshwa noma ngabe isidingo asikho azidliwanga lezi ezayidotshiwe. Ukwenza ukudla kufakwe ethinini noma kube iqhwa nje, kuyenza ukuthi imvelo ilondolozeke ngoba sikwenza kube kuningi kodwa futhi kungamosheki sikwazi ukubuye sikudle noma sikudle isikhathi esiningi.

Into elula ukuthi uma ngabe uhulumeni engakwazi ukunika abalimi izinsiza kanye noxhaso, abalimi bona ngesingabo bengakwazi ukuthi bahlangane baxhasane ukuze bekwazi ukuthi belime futhi ukulima kwabo kube nempumelelo. Ngoba uma sebewatholile ama kukhono abasuke bek'dinga nje uxhaso lokuqala noma imali yokuthi baqale bathole izinsizakusebenza. Lokho-ke akusho ukuthi sekumele balinde uhulumeni abenzele, nabo bahlangana babe amaqoqo bahambe bengqongqoza eminyangweni eyahlukahlukene, nale mnyango okungesiyona ekahulumeni. Yinto abakwazi ukuthi bayenze leyo.

Okungenziwa ngabalimi ukuze bekwazi ukuvumelana nokushintshashintsha kwesimo sezulu, ukuthi batshale izitshalo ezingasheshi ukubambeka noma ukuthinteka ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Sibala lapho izitshalo ezifana nezinyawothi, okuwuhlobo lwamabele oluthi melutshaliwe ngisho ngabe kuyanetha, ngisho ngabe kuya kuyashisa kakhulu asisheshi sikhathale ngenxa yalokho. Kodwa siyomelela size sifikela ekuthenini siyavuthwa. Abatshalayo noma abalimi bafuna bazifundise ukuthi batshale lolo hlobo lwezitshalo ezikwazi ukomelela.

Uma utshalile iy'tshalo zisakhula, into elula ezokwenza ukuthi izitshalo zikhone ukuthi zikhule kahle ukuthi uhlakulele. Uma kwenzeka mhlawumpe unawo umanyolo wey'lwane zasekhaya okusho ukuthi mhlawumpe umanyolo owenziwe ngobulongo bey'nkomo noma ubulongwe owenziwe ngobulongwe bey'mbuzi kanjalo ney'nkukhu. Usungathatha bona-ke. Uthi muhlakulela ube ufaka umanyolo, ukuze umhlabathi wakho uvunde ney'tshalo zakho futhi zibe nempilo.

Umanyolo owenziwe ngamakhemikhali uyakwazi ukuthi usisize mhlawumpe ekuthenini uvundise umhlaba futhi ukhiqize, wenza ukuthi izitshalo zikwazi ukukhiqiza kakhulu. Kodwa unenkinga yokuthi ngoba awuyona imvelo ukwazi ukubulala lokhu okuse mhlabathini okuyimvelo okusho ukuthi ngamanye amagama, mubi muhle futhi ngokuthi uyakhulisa izitshalo kodwa mubi ngokuthi ubulala inhlabathi. Ngokuhamba kwesikhathi kuyayenza ukuthi inhlabathi iwohloke.

Cha, ngiyabonga baba, uPhumlani Mdladla ukuthi unginike ithuba, ngikhulume nawe. Mina nje engifisa ukukwazi kahle kahle ukuthi lapha engadini yami nginenkinga yokuthi umhlabathi wami awufani. Lo omunye ubonakala uvundile impela iy'tshalo y'khula kahle kuwona kodwa lo omunye futhi ubonakala ungathi ulugwadule. Azikhuli kahle iy'tshalo noma ngiyichelela noma ngenzenjani, engikwenzayo ngiye ngifake umanyolo kodwa ngibona engathi awusizi. Manje ngifisa ukwazi baba uMdladla ukuthi yini engingayenza ukuze lo mhlabathi wami lo ngazi ukuthi kahle hle kufuna ngifake ini ngoba nakhu umanyolo uma ngifakile umanyolo engabe ilona onamakhemikhali, noma engabe ilo owasekhaya ubonakala engazukuthi awunalo usizo olutheni kuloya mhlabathi olugwadule. Yini engingayenza? Ngibonge Mdladla usazongiphendula.

Mina ngibona engazuthi amadlelandawonye angenza omkhulu umehluko ngoba siye sibone amadlelandawonye uma ngabe efuna ukuthuthukisa mhlawumpe izitolo zawo lezi eyinkulu, ayakwazi ukuhlangana afake imali ndawonye kuthengwe inxanxathela yezitolo. Kanjalo namadlelandawonye angabalimi abasafufusa bangakwazi ukuthi bahlangane ndawonye bahlanganise imali bakwazi ukuthi bahambise isitoko sabo emakethe ngendlela ehlelekile, kungabi sekuba ukuthi kahle kahle isukela ekutshaleni ukuthi bayahluka ngoba bayazi ukuthi ubani utshale ini. Uma bengase bonke bathathe leso sinqumo sokuthi bayahlanganyela bakwazi ukutshala izinto ezihlukile ukuze noma behamba beyodayisa imikhiqizo yabo edrobheni, bekwazi ukuthi bethole inzuzo.